Ngimi ezicathulweni zikama mfowethu emahoreni ambalwa nje ngaphambi komcimbi wakhe. Ngizwa isisindo sento enkulu kakhulu kunami icindezela esifubeni sami. Akukona ukwesaba kuyingxube wokuziqhenya ukwethuka nomthwalo wemfanelo. Imibono yakhe njengamanje yilokhu, konke abangifundise kona mayelana nenhlonipho, isiyalo, umndeni nesiko kufika manje. Ngithemba ukuthi ngikhumbule yonke into, ngithemba ukuthi ngizobenza baziqhenye ngami. Ucabanga ngamazwi abadala izifundo eziphuma kuyise nakomalume bakhe. Uyazi ukuthi le mkhuba akuwona nje ukwenza okuthile uwumkhuba wokuvula umnyango uvulela ubudoda. Uzindla ngokuthi usekude kangakanani nalokhu okusazokwenzeka.